Angiboni ukuthi kungakuqinisekiseka ukuthi zonke iy'ndaba abay'lethayo zingokweqiniso futhi zishaya khona esikhonkosini. Ngesimanga sokuthi la ey'nkundleni zokuxhumana, ziningi izinto eziyaye zibe khona zingabi yiqiniso. Kunjalo nje futhi buningi ubugebengu obukhona kuzinkundla zokuxhumana, kanjengokuthi nje umuntu akwazi ukuntshontsha i-akhawunti yomunye umuntu, ebese esenga ey'mithiyo. Ngaleyo ndlela, akukuhle neze ukuthi bangakhona ukudidiyela iy'ndaba ezingalalelwa uzwelonke.

Ngokubona kwami kubalulekile ukuthi kufundiswe abantwana kanye nentsha mayelana nobungozi be-inthanethi. Into engasiza nje uma isifundo sokusetshenziswa kwe-inthanethi nezokuxhumana kungaba isifundo esifakwayo ey'koleni, ngaleyo ndlela abantwana bangasheshe bafunde. Bakwazi ukuthi kumele bey'phathe kanjani, kumele bay'vikele kanjani. Ikuphi okubi nokuhle okumele kwenziwe nokumele kungenziwa ku-inthanethi nokuthi ukuze ube qotho, uy'phatha kanjani ku-inthanethi. Ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela kungaba lula. Ebese futhi uma umuntu ezoqala abe nefoni, engathi kungaba naleyo sigaba sokuthi afundiswe naye.

Imithetho engingayisungula kungaba ukuthi umntwana unangaki ovumelekile ukuthi akwazi ukungena ey'nkundleni zokuxhumana. Ebese kuba futhi nesikhathi la okuzoba khona ukuthi akuvumelekile utholakale ey'nkundleni zokuxhumana ngaleso sikhathi. Kuphinde futhi kube wukuthi izinto ey'fakwa ey'nkundleni zokuxhumana zikhethwe. Uma nje ake wafaka okungalungileyo, uyaphucwa igunya lokuphinde ube nayo i-akhawunti ey'nkundleni zokuxhumana.

Bangayisebenzisa ngokuthi bathenge la madivayisi lawa okwaziyo ukuwafaka engalweni lapha esandleni esihlakaleni afana newashi. Lawo madivayisi awusizo kakhulu ngoba ayakwazi ukuthi uhlele kahle imigomo yakho ebese futhi ukwazi nokuyilandelela.

Ngicabanga ukuthi uma ngabe kungaba khona amadivayisi akwaziyo ukuthi asebenze ngaphandle kokuthi uze uthenge idatha, lokhu kokuxhumana i-inthanethi. Ngaleyo ndlela kungabangconywana abantu bangakwazi ukuthi bafunde ukuze bay'thuthukise ngoba kuyaye kube khona azo iy'nhlelo zokufunda ezimahhala, ezinolwazi olubalulekile. Kube yikho-ke ukuthi-ke i-inthanethi iyabiza abantu abakhoni ukuzikhokhela ukuze bezokwazi ukuhlala beku-inthanethi.

Ezinkundleni zokuxhumana into engaba isici esingahle sibe uhlelo oluhle, yikho ukubhala umlayezo. Okomlayezo kuyaye kusize ngokutheni, kona kudla amanani aphansi, kanti futhi kuyakwazi ukuthi uhlezi uxhumana nalowo muntu njalo njalo. Loko kuqhathanisa nokokuthi uxhumane naye ngokocingo. Ekuxhumaneni ngokocingo kuyaye kubize kakhulu kanti uthole ukuthi kunqamuke nisakhuluma nenkulumo ingakapheli, sekuphele yona imali yokuxhumanisa phecelezi i-airtime.

La ngizokwenza uhlobo lwemuvi, lwefilimu yokuzivocavoca kahle kahle, ngoba la kahle kahle ngiphethe into ethi mayihambisane nabantwana ngoba la uyabona, abanye bazobe befunda ukudansa lapho ehholo, abanye badlale ibhola. Abanye-ke bayadlala nje emgwaqeni bayay'vocavoca ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Ngaleyo ndlela-ke ngifuna ingoma ezobanikeza umfutho, ingoma ezohambisana nale zinto abazenzayo ukuze kubonakale ukuthi yinto ethi mayiphathelene nokuzivocavoca le. Injalo nje ingqikithi yefilimu yami.